Fa diaparo tsa setso sa re ne re apara Setswana seshweshwe jalo di fetogile. Fa e le dikgwedi tsa setso go apariwa setso se sengwe, go apariwa ma-Zulu go le gotlhe le ba eseng ma-Zulu apara se-Zulu.

Nnyaa, moaparo wa setso o apariwa mo meletlong ya setso fela. Mo manyalong, medirong ya setso fela a e aparwe mo di-conference-ng.

Moaparo wa setso wa basadi e ke naganang gore o botse ke wa Mapedi moaparo wa basadi wa Sepedi o botse .

Ee, diaparo tsa se-Zulu le se-Xhosa ke tsona tse di dirang gore banyana ba se gompieno ba se rate go apara ba rata dilo tsa khutšhwane.

Fashion-e, diaparo, dibaga le ke tsona tse di bontšhang gore motho setso sa hae ke sefe. Di bontsha thata design-ilwe tse go bontšha ka dikgaba tsa tsona go farologana ka setso sa tsona.

Mosadi wa motseng o tšhwanetse go apara sesadi apare dilo tse telele go bontšha gore ke mosadi wa motho mongwe. A itlhomphe, a tlhomphe le mmele wa hae ka gonne o nyetswe.

Meaparo ya Setswana e diriwa ka matlalo a diphologolo bontsi ga tsona. Maina a meaparo ya Setswana ke bo tsa matlalo ka .

Diaparo tsa setso le diaparo tsa basadi di farologane ka gonne, tsa setso di dirilwe ke dilo tse dintsi. Di dirilwe ka di-beats, di dirilwe ka matlalo, di dirilwe ka masela a farologaneng le diaparo tsa basadi.

Ke di dilo tse pedi tse di farologaneng diaparo tsa fashion tsa segompieno. Masela a dirisiweng mo go tsona di farologana le diaparo tsa setso.

Diaparo tsa setso di bontšha tlhompho mo basading.

Fashion-e ya segompieno ke dumelana le yona ka gonne ga e dire go tšhwana le bogologolo. Fešhene ya sejalo e dira gore mosadi le monna balekane. Ka gonne bogologolo banna ne e le bona ba leng godimo go basadi empa jaanong segompieno re ya lekana. Re le banna le basadi that's why le di-fashion-e re kgone gore ba re direle dilo tse di tšhwanang.

E ile ya amega e le ruri ka gonne moaparo wa basadi wa sejwalejwale o a bitsa o batla madi a le mantsi ga o sa tšhwana le bogologolo. Moaparo wa segompieno affect-a o gobatsa ikonomi ya rena.

Batlhami ba fashion-e ya segompieno ba sebedisa di-beats le di-colour tsa meroko ya setso ba di dira mo fashion-e ya segompieno. Di dira gore fashion-e ya segompieno e nolofatse e be pila.

Ke di ke diroko tsa sesadi tsa setso di a tšhentšhiwang dirwa sešha gore di tšhwane le go ditšhwane le tsa gompieno ba di dira gore di be le maatla di gogela.